Mina ni vona swi ri kahle hi mhaka ku ri ka ndhawu ya vuhlayisi vakhegula va hlayisiwa emakaya a hi vahlayisi vakhegula.

Mina hi ku vona ka mina ni vona va ri swi hi mhaka ku ri a vuhlayiseki ka ka vuhlayiseki va va tlhogomela vanhu ende va va hlambisa va va hlantswela mikumba va va dyisa so emakaya a hi swi koti ku swi endla leswi.

Hi mhaka ku ri a hi va hlambisi a hi va dyisi ha va nyenya most hi nyenye vakhegula hi nyenye vadyuhari hina vana hina vatukulu hina va papa ha va nyenya vadyuhari so swi na nkoka leswaku ri hi va yisa vuhlayisekeni.

Ku hambana ka kona i ku nhlayiso wa le kaya a hi va hlambisi a hi va dyisi kambe nhlayiso wa le vuhlayiseni va dyisiwa va hlambisiwa va hlantsweriwa mikumba va tlhogomeriwa.

Fanele ku hakeriwa hi mali ya mfumo or byi hakeriwa hi mali ya mfumo.

Va fanele va swi tiva loko ku ri kokwana va phaka tiphilisi va fanele va phaka tiphilisi hi nkarhi muni va dya hi nkarhi muni.

Hi hikuva loko ni va vhakela na swi vona ku ri va va va basile ku tlula loko va karhi va tshama kaya.

Fanele va laveriwa vatirhi vo tirha for nkarhinyana or vahlayisi va vo tirha for nkarhinyana.

Fanele ku va byela leswaku ri kokwani va na problem ya leswi na leswi.

Hayi a byi antswa mina ni vona ku antswa vuhlayiseki bya laha va hlayisiwaka kona mara bya le makaya a swi tshamisekanga.

Mina ndzi nga vulavula na vona kahle ni va swi nga handle ka mi hundza emisaveni.

A ni ta va byela ku ri misaveni i ndlela ya munhu un'wana na un'wana u fambile.

A ni ta endla leswaku ri ni tshama ni ri kahle na mina na vanhu lava ndzi tirhaka na vona va tshama va ri kahle ni va vulavurisa.

Endla leswaku ri ni tshama ni ri na vona ndzi va vulavurisa leswaku va nga borheki.

A ni ta vulavula na vona kahle loko ku hlamba swi endla ku ri rihanyo ra munhu ri tshama ri ri kahle.

Ku kala mu mali swi na ntshikelelo wa miehleketo swi-stress cause ku na mikarhi lowu munhu a navelaka cold drink mara a nga ri na mali.

Vuvabyi bya ntshikelelo i vuvabyi lebyi byi nga dangerous swinene nakona a byi tshunguleki. Ku tshungula byona i ku avoid-a ku munhu a hleketa ngopfu ku munhu a tshame ku ri byi byi nga n'wi affect-i a tshami a karhi a vulavula na vanhu a tshami a ri na vanhu a tshami a tsakile.

Ndzi ta a ni ta yisa ti-condom titliliniki, swibedhlele, swikolweni, a mapatwini, timolweni a ni ta endla ku ri ku tshama ku ri na ti-condom na swi na swi swibindzwana leswitsongo

I ku cheka ku ri n'wana i le ku kuleni or njhani swi na nkoka ku n'wana a ya xikalwini hi cheka ku ri wa kula na leswaku ri va ta kota ku byela n'wina mhana n'wana ku ri a tirhisa yini n'wana a dya yini.

E-e swi a ni swi a ni na vu a ni na ntokoto eka vuvabyi lebyi ku ri byi tshungurisiwa ku yini ni nga hemba.

Hikuva swi prevent-a ku ri ku ku ku nga vi na ti-disease or mavabyi man'wana lama affect-aka n'wana na mhana yena.

Koti ku tiva leswaku ri n'wana i le ku kuleni or njhani number two xa vumbirhi va nge a ku na swileriso leswi va va byeriwaka swona hi madokodela xa vunharhu n'wana a nga le ku kumeni ka ka vutshunguri.

Ende swi leswi i swilo leswi swi endlekaka ka swibedhlele swo tala i swilo leswi vanhu va rilaka hi swona se maendlelo ma so a ma kahle. Loko hi lava mitirho ha khongela ka Xikwembu ku Xikwembu ni kombela ntirho loko Xikwembu xi hi nyike ntirho a hi la ku tirha so i swilo leswi swi ya borha va byi vanhu vo tala va ze va fa swibedhlele hi mhaka ku va madokodela na vanhu lava va faneleke va tshungula va nga ri busy va nga ri va nga ri na mhaka na vona.

Byela vatirhi va mina ni nga byela vatirhikuloni va mina ku ri a hi tirheni hi ku tiyimisela hi tirha hi ku tiyimisela swilo leswi va right hi tshungula vanhu vanhu va hanya vutomi byi ya mahlweni.

Swi nga ri kahle hi mhaka ku ri vanhu va ta fa va ha ri mi tilayinini so ni vona swi nga ri kahle.

Va tele eya va tele hi mhaka ku ri a va tirhi va ti ti ti ti-doctor ti-nurse a va tirhi nchumu.

Swi na nkoka swinene mfumo wa hina a fanele wu lunghisa na mapatu leswaku tiambulense ti ta kota ku famba kahle na loko ku ri na munhu phakathi ti nga gudlagudli.

Hikuva nkoka wa kona i ku va vadyuhari va kota ku ku va va hlayisiwa hi vana va vona vatukulu na vasesi.

I ku va hlambisa ku va dyisa.

I vakokwani wa hina.

A ni ta va tsundzuxa leswaku va hunguta ku dya swakudya swo tala chukela.

A ndzi ta landzelerisa swiletelo leswi va ni nyikaka swona xin'wanyani a ni ta endla leswaku ri mudyuharhi na yena u tshama a tsakile a ni a ni nge ti-mistake ka leswi family ya yena or varhandziwa va yena va nga ndzi byela swona.

Ta va tsundzuxa leswaku va tshama va tsakile na ku tshama ba hlayisekile.

government a mfumo wa hina wu fanele wu maka swibedhlele ematikoxikaya a swi ta hunguta leswaku ri vavasati lava nga tika emirini va xaniseka.

Hi swona leswi munhu a nga kurisiwa xiswona u endla leswaku ri u xanisa vanhu lava vo ka va nga tiviki nchumu or vanhu lava va vo ka va nga ri u va na mbilu yo biha eka vanhu van'wanyana.

Va vanhu swi endla leswaku ku ta ku vanhu loko hungutiwa xitsongwatsongwana xa HIV and AIDS.

I vuvabyi lebyi byi nga na nghozi ngopfu and naswona bya dlaya.

Hikuva vavasati va hlangana na swilo swo tala nakona va tlhogomela vavanuna va vona so rihanyo ra vona ri fanele ku tlhogomeriwa or ku hlayisiwa.

Swi hi swi vangela ti-problem choose mikarhi yin'wani va hundza vanhu va hundza emisaveni va ha yisiwa ka swibedhlele swin'wanyana.

I ku va munhu a nga a ri na a ku ri a ri na nkingha ya vu ya vu ya ku etlela a ri na a ri na nkingha ya ku hleketa ngopfu.

U tichela eka khombo ra ku hundza emisaveni naswona u fanerile ku landzela ku landzelela swiletelo.

A va kumeki naswona loko munhu alava vona or a lava madokodela ya swa miehleketo i fanele ku ya eswibedhlele leswikulu.

Byi vangiwa hi ku etlela ngopfu na loko munhu a ri na ti-problem a ri na tinkingha.

Swi n'wu vangela ti-problem naswona u tibyela leswaku yena a nga ha pfuni nchumu la misaveni ku ri munhu yaloye wa ha vula nchumu ende wa ha ri munhu wa kahle ko va mavabyi ntsena.

Mina ndzi vona yi fanerile hikuva i vanhu lava mina hi ku twisisa ka mina i vanhu lava va tlhogomelaka vadyuhari va le makaya.

Loko munhu a a hundzise ka malembe ya sixty-five na loko a ri na vadyuhari na loko a ri na vana masiku lama ku na leswi swa ti-three fifty na loko munhu a hundzise eighteen years.

Ku va swekela ku vabyisa na ku va tlhogomela loko va ri emutini.

ya kahle hikuva mfumo wa hina loko u nga endli tano ndlala yi ta nghena etikweni.

Hayi mina ndzi vona i nga ri ringanelanga South Afrika-Dzonga yi na mali swinene nakona van'watipolotiki hi vona va ti tlonyaka va ti phinaka hi mali leyiwani ya Afrika-Dzonga.

Mina ndzi vona yi nga va nga ri na vukorhokeri bya kahle hi mhaka ku ri vanhu va rila swinene hi vanhu lava or vadyuhari or vanhu lava yaka titliliniki va le ku va va complain-a hi vanhu va tinese ti-nurse.

Mfumo wu fanele ku endla titliliniki letikulu hi swona a swi ta antswisa vukorhokeri bya le xibedhlele.

Swi na nkoka swinene ni vona wu ri na nkoka hi mhaka ku ri mfumo wa hina wa tsandeka ku aka titliliniki se letiyani i titliliniki ta nkarhinyana ku va ku ri titliliniki ta nkarhinyana loko mfumo wa ha prepare-ra ku aka titliliniki or va ha lunghisela ku aka titliliniki.

Eya ndzi vona ku ri mhaka ya kahle.

Ndzi nga lavalava movha wa xihatla leswaku ri wu va teka va teka makwenu wa mina.

Ku na leswaku ti hlwela ku fika hi mhaka ku ri vatirhi na timovha a swi a ti talangi i titsongo.

Ku tsundzuxa vanhu leswaku ri loko va nga teki maphilisi ya vona va ta fa nakona a swi bihanga munhu ku a teka maphilisi.

Hayi ndzi vona swi nga lulamelanga.

Mina ndzi vona i nga ri swi nge heli leswi swa ku ri vanhu va wa va ha ri etilayenini ni hi mhaka ku ri vadokodela na manese a va cheki vanhu a va va cheki vanhu lava loko va ha ri tilayinini hi na mavabyi yo hambanahambana loko hi ri tilayinini.

Mfumo wa Afrika-Dzonga wu fanele wu thola madokodela mo tala na tinese to tala leswaku ri loko loyi a ha tshungula lowun'wana na lowun'wana u ta kota ku va a kha a nghena.

Hi mhaka ya ku ri vanhu a va na mali ya ku ya ka swibedhlele swo ka swi nga ri swa mfumo naswona swibedhlele swa mfumo swi tala ngopfu hi mhaka ku vanhu va le ka vusiwana.

I mhaka ya ku ri swibedhlele swa mfumo ku ya vanhu lava va nga ku vo ka va nga ri na mali kambe swii swibedhlele swa tiphurayivhete ku ya vanhu lava va nga na mali or lava va ti kotaka.

Vubihi bya kona i ku ri munhu u ta fola layeni nkarhi wo leha vanhu va fa tilayinini kambe leswinene i ku ri a ku hakeriwa mali.

Ya eya ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva mavabyi man'wana a ma lavi swibedhlele.

Vanhu a va ta hanya swinene or mavabyi vavabyi a va ta hanya swinene.

Eya va ta pfuneka hi ku hetiseka na hi ku hatlisa.

Ndzi nga kombela ndzawulo ya ya occupational act and disease and justice hi yona leyi pfunaka vanhu hi swa tindhambi ndhambi.

tsundzuxa vaakatiko leswaku va nga tshuki va ve ekusuhi na ndzilo or laha ku nga na ndzilo.

I ku landzelela milawu ya le ya le magondzweni na ku cheka ti-traffic light.

A ndzi ta endla leswaku ku tshama ku ri na matrafiki emapatwini va karhi va chekacheka na ku va va teka na timovha to ka ti nga lulamelangi ku ku famba emapatwini.

I ku va vanhu va nga lehiselani timbilu nakona van'wana a va swi koti a va swi koti ku ku dirayivha swin'wana i ku dirayivha munhu a ri foyinini.

Eya eya ndzi vona ku ri mhaha ya kahle.

Hikuva va swibedhlele or va titliliniki i ku va va swa rihanyo va famba swibedhlele na matiko va lemukisa vanhu hi vubihi byo tshama eka tindhawu to ka ti nga tshami to ka ti nga lulamelangi.

I i mhaka ya ku ri COVID-19 yi na nghozi swinene nakona ya dlaya.

Kuri a yi na a yi tlulela hi xipidi nakona yi nghozi swinene.

Mina ndzi vona ku ri mhaka ya leswaku hi mhaka ku ri a yi ri nghozi swinene COVID-19 nakona a yi ri eka a yi ri nghozi eka matiko yo tala leswi endlaka leswaku ri va ze va pfala na mindzelekano.

A ndzi ta ri hlohlotelo leswaku ri loko munhu a nga teki maphilisi u ta fa nakona va fanele ku teka maphilisi ya vona leswaku va ta kota ku hanya nkarhi wo leha.

I ku va titliliniki ta hina ti phakela mimirhi yo ringanela eswibedhlele.

A ndzi ta tsundzuxa vanhu leswaku ri HIV and AIDS ya dlaya naswona va fanele ku landzela swiletelo or ku teka mimirhi ya vona.

Switandzhaku swa kona hi loko swi ta endla leswaku ri miri wa yena wu nga tsaki naswona u nga ha fa kasi a nga a nga dyi hi nkarhi a nga na a nga na a nga na a nga na matikhomelo ya kahle.

Ku i ku va i ta yi endla leswaku munhu a fa a yi fanelanga hikuva munhu a nga ha fa.

Mina ndzi vona yi lava mirhi.

va tshama hi karhi hi va cheka hikuva loko swo pfuka swi ta va na nghozi swinene loko vo ka va nga landzelerisi tiphilisi ta vona.

Ntirho wo seketela hileswaku ri vanhu va va muti va fanele ku ya etitliliniki nakona va landzelela swikoweto.

Cincile swinene hikuva loko munhu a nyuherile va ta ku i na vuvabyi byo karhi na loko ondzile va ta ku i na vuvabyi byo karhi.

A eya a ndzi ta ti nyiketela or a ndzi ta yi tirhisa.

Eya mina ndzi vona va yi twisisa a ni vona yi nga ri na problem.

Tsundzuxa leswaku ri a nga hleketahleketi ngopfu.

hikuva swi endla leswaku rihanyo ra munhu ri va ri hlayisekile.

N'wi tsundzuxa leswaku ri u fanerile ku teka mirhi ya yena hi nkarhi nakona hi ku landzelerisa.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku ri loko munhu a teka maphilisi ya yena a hi ku hela ka misava a ku na ku ri a fanele a yi landzelerisa.

I ku ri i ku ri vanhu va chava ku vanhu va ta ku yini.

Mina a ndzi ta va tsundzuxa leswaku ri va nga vi na problem a va teki swilo swa vona hi ku hetiseka.

Ta cinca kahle hikuva a ta a nga ta va na problem-e na ku landzelela leswi swi n'wi hlupha ku landzelerisa leswi swi n'wi hluphaka.

Hikuva loko munhu a nwini u ta va a ri kahle.

Eya ya lawula vutomi bya siku na siku.

A nga fanelanga ku tinghenisa eka switirhisiwa swa vudzidziharisi loko a karhi a a nwa or ku tirhisa or a ri na problem ya miehleketo.

Lava mpfuno eka vanhu lava ka khale na ku famba va karhi va munhu loyi a nga tshika na ku va va ya etitliliniki va ya lava kona ku pfuniwa.

Vona swi nga ri kahle hikuva ndzi vona swi nga ri kahle hikuva a swi vanhu loko va ri tintangha va kucetelana swilo swo biha.